Ku pfumala ka mati nkarhi wo leha eka van'wamapurasi swi ni xiphiqo xi kulu, hikuva vo tala va vona va tirhisa swifuwo leswi va nga swi byala ku ti hanyisa. Van'wani va swi xavisa, van'wani va boheka ku dya ka swona. Se loko ku ri hava mati, va boheka ku hlupheka hikuva van'wamabindzu, va nge swi koti ku xavisela van'wani va kuma mali. Kasi lava va ti hanyisaka hi swona va boheka ku tsema ta madyelo.

Van'wamapurasi lavatsongo eAfrika-Dzonga va talele ku byala swilo swo fana na matamatisi, tinyala, miroho, tindluwa, timanga. Va byala leswi hikuva i swakudya leswi hi swi dyaka hi masiku na masiku, leswi endlaka ku va kota ku byala swona. Naswona swi papalata ndlala eka vanhu lava nga koteki ku ya madorobeni va ya xava swilo swo fana na tinyama.

Tinguluve i swifuwo swo olova ngopfu ku swi fuwa hikuva, swidya xin'wana na xin'wana. A swi kheti.

Ndzi nga kotisisa leswaku, epurasini ra mina ku va na mutirhikuloni loyi a endleka leswaku.

Ku onhakala ka swibyariwa swa mehe swi nga ka swi nga ndzi khomi kahle. Kambe tanihi munhu na swi twisisa ku maxelo ya malembe a wa fani. Namuntlha swi nga va swi ri kahle, kambe mundzuku swi pfuka swi nga ri kahle. Ko va ku kondzelela, ni va na ni ntshembo ku lembe leri taka swilo swi ta famba kahle.

Va funengeta swimilani swa vona ku sivela swiharhi ku swi dya swimilana leswiya.

A ndzi ta hambanisa swibyariwa swa mehe. Leswi nga ta ka swi nga koteki ku hanya hi nkarhi lowu nguva ya dyandza, swa tsuvuriwa ka misava swi vekiwa ka ndhawu yin'wana. Ivi leswi nga ta kota ku hanya hi swona swi nga ta byariwa hi nkarhi wolowo. Loko hi ta ka swifuwo swa mehe, a ndzi ta swi akela ndhawu leyi swi nga ta tshamaka yona, ku kotisa ku ze ku hela nkarhi lowu.

Swi na nkoka hikuva swi suka swi ri swiphemu swintsongo leswi endleka ku loko se swi omisiwa swi nga teki nkarhi. Swi nga faneki na nyamakuloni leyi nga ta teka nkarhi ku oma.

Mbuyelo wa koho i ku u ta kuma vuxokoxoko hinkwabyo hi vurimi, u nga hakelanga nchumu. Ku loko se u ya rima u va u swi tiva hinkwaswo.

Swiphiqo swa ku sungula vutomi lebyintshwa madorobeni ka vanhu lava humaka makaya i ku, loko va lava ndhawu yo tshama va boheka ku hakela. Loko swi ngo a va ri varimi, loko va lava ku rima va boheka ku kuma papila leri ri humaka ka masipala ku va nga rima kumbe va nga rimi. Xin'wana na xin'wana xa hakeriwa madorobeni ku fana na mati, ene swibyariwa swi boheka ku cheleteriwa hi mati. Leswi endlaka ku mali leyi va nga ta yi tirhisa for rihanyo yi va yi tele.

Ku byariwa miroho wa timanga, ku byariwa na guxe.

Swi sasekile ku ti endlela xirhapa xa wena ekaya hikuva a ku na mali u yi tirhisaka. U ya laha mi byala ka ko fika u xi khaya ivi u xi sweka mi kota ku dya ni vana va le kaya.

Swa wu tisa nhluvukiso ekurimeni hikuva masiku lawa a swa ha bohi ku u ti dlaya loko u lava ku rima wo xava swibyariwa i byala na koho u tirhisa thekinoloji ku kota ku.

A swi fani hikuva leswi nga le mathinini i khale swi tshamile, kambe leswi leswintshwa, swa ha ri kahle hi ku swi huma emisaveni. Swi kota na ku ku engetelela masiku yo hanya.

Nkoka wa ku gwitsirisa tihlampfi i ku endla ku ti nga boli. Hikuva loko hlampfi yi borile ya nuhwa no dyeka a ya ha dyeki. Loko wo yi dya u nga vabya.

Ntirho wa mfumo loko van'wamapurasi va hlaseriwe hi dyandza i ku va timela rona. Va tlhela va kambisisa ku a ku na vanhu lava nga vaviseka hi nkarhi wolowo.

Swi lava a kotisisa leswaku mavoko ya yena u wa hlambile ya basile, na lexi a nga ta swi tirhisa ku sengela ka xona xi va xi basile. Swin'wana i ku langutela ku homu liya yi bohiwile swinene, ku yi nga n'wi vavisi loko a yi senga.

Ku cinca misava loko va byala va nga byali xilo xin'we ka ndhawu yin'we nkarhi hinkwawo. Swi lava cincacinca mabyalelo eka misava ya vona. Swin'wana i ku langutisa tithelevhixini ku vona ku hi swihi swilo leswintshwa leswi va nga swi tirhisaka ku endla ku mapurasi ya vona ya nyoxa ya kota ku humesa mihandzu leyinene.

Ku va na tihomu to hambanahambana swi ta hlayisa rihanyo ra purasi hikuva tihomu ta munhu loyi ti nge hatli ti hela tanihileswi tin'wana tihomu ta sengiwa, tin'wana ta nyama.

Hi nga hlayisa purasi ra hina hi ku va ka hi nga byali ka ndhawu yin'we lembe ni lembe. Swin'wana i ku hi tshama hi chela manyoro hi tlhela hi tsakamisa na misava ya hina ku yi ta nyoxa, yi ta kota ku khoma swibyariwa loko swi byariwile.

Swipfuno swa kona i ku mihandzu leyi yo omisiwa yi ta tshama yi ri koho nkarhi hinkwawo naswona yi nga boli. Kambe, leyi yo ka yi nga omisiwanga yi hatla yi bola.

Mpfuno wa kona i ku va khale a va tirhisa sweswi ku byala swilo swa vona khale. Leswi nga endla ku va va na vutomi byo leha. A swa ha fani ni ma byalo ya masiku lawa.

A ndzi ta vutisa mutsundzuxi wa le bangi ya mbewu ku, mbewu leyi tirhisiwaka yini? Ku ndzi hi cherisa ku yini ka.

Ndlela yo dlaya swifuwo eAfrika-Dzonga ya le nawini i ku loko u lava ku ta dlaya xiharhi i nga tshami na xona ku hundza tiawara ta twelve. Swin'wana xiharhi a xi fanelangi xi va xi vavisekile emoyeni. Ndhawu leyi u swi dlayelaka ka yona a swi fanelanga swi vona hi munhu un'wana. Nyama leyi u nga ta yi kuma loko u dlaye xiharhi, a yi xavisiwi. Swin'wana lava va ta tsemelela nyama ya xiharhi lexi nga dlayiwa, va boheka ku va va basile va hlambile na mavoko.

Leswinene i ku maendlelo ya khale, a wu nga hakeli mali. Misava a yi ri ya mahala. A wu kota ku ti kumeka misava, u byala swilo swa wena ku nga ri na loyi a nga ta.

Mfumo wu nga kotisisa ku ka tindhawu ta vurimi laha ku nga tala vavanuna, wu pfula ku vavasati va nghena va kota ku dyondzisiwa vurimi na vona va ta rima, tanihi vavanunakuloni.

Ku senga homu hi muchini swi kahle swinene hikuva a swi teki nkarhi, leswi endlekaka loko u senga meleka wa swi kota ku senga wo tala. Kambe ku tirhisa muchini loyi swi ni nghozi hikuva wu tirhisa gezi swi nga endleka, wu choka homu yi va yi fa. Swin'wana i ku tihomu loko ti sengiwa hi muchini ti va ti boheriwe ka ndhawu ya tinsimbi, leswi endlaka ku homu yi nga tsaki emoyeni. Kasi ku senga hi mavoko swi teka nkarhi. Swin'wana i ku loko wo senga homu hi mavoko ivi u yi vavisa swi nga endleka yi ku raha ivi u vaviseka wena n'wini.

Ku fikelela ka thekinoloji swi va pfuna ngopfu hikuva swi endla ku ku byala swi nga teki nkarhi, swilo swa vona swi endleka hi xihatla. Lero na loko va tirhile a va karhali mirini, va swi kota ku kuma nkarhi wo wisa tanihileswi thekinoloji yi ta na minxokoxoko yo tala ya maendlelo ya ku dyala.

Atchar yi endliwa hi mimhango leyi nga wupfangiki ivi yi cheriwa swipayisisi ni mafurha. Atchar ya dyiwa hi xinkwa na hi vuswa. Swi ya hi munhu ku atchar u rhandza ku yi dya na yini. Xin'wana na xin'wana xa a dya hi atchar.

Swi kahle hikuva hi vanhu ene nyama hi tolovele ku yi.

Nyimpfu yi ni voya lebyi kotaka ku endla wulu, kasi mbuti yi na xikhumba lexi taleleke ku tirhisa hi tin'anga ku lahlela tinhlolo.

Ndzi tsakela tihuku leti xaviwaka hikuva huku ya xintu yi ni nuhela ku biha tanihileswi loko yi dlayiwa ngati ya kona ya ha twala. Kasi leti nga le mavhengeleni i khale ti tshame ka xigwitsirisi, a ta ha twakali phunga ra ngati.

Ndzi nga rhurhela ka ndhawu ya maxelo ya kahle ndhawu ya ku, ku ni nkarhi wa mpfula, ku ni nkarhi wa dyambu. A swi fani na ndhawu ya ku ku na mpfula lembe hinkwaro kumbe ku hisa lembe hinkwaro. Ndzi nga rhurhela ka ndhawu ya ku, ku ni nkarhi wa mpfula ku va ni nkarhi wa wa ku hisa. Ku loko ni kota ku byala, swibyariwa swa mina swi ta kota ku hanya.

Mbuyelo wa koho i ku swakudya swa vona swi va swi ha hlayisekile no dyeka swi ha dyeka. Va swi kota ku tlhela va swi sweka tanihileswi a swi omisiwile, leswi endlaka ku va nga dlayi hi ndlala.

U nga ku kondzisisa ku vanhu va timakete va xavisa swilo leswi swi swa ha ri ki kahle. Mihandzu ya vona yi va ya ha dyeka ku vanhu loko va swi xava va swi dya va nga vabyi. Swi va swi hlayisekile naswona swi basile, ku kotisa rihanyo ra vanhu va misava.

Swa yi khumba hikuva maxelo, ya kota ku kondzisisa ku ku byariwa swibyariwa swa njhani. Lero loko wo ka u nga swi byalanga hi nkarhi wolowo, ku ya va maxelo man'wani, u nge he xi kumi kumbe u nge he koti ku xi xava. Se mehe ni vula swa ku e, maxelo ma endla ku vurimi byi va kahle kumbe byi nga vi kahle. Swa khumbeka.

I ntiyiso hi ku ndhambi ya onha misava yi endla ku misava yi nga hanyi nyoxi, yi nga ha koti ku khoma swibyariwa.

Ndzi vona nga ku i ku hunguta chukele emirini wa munhu. Tanihi leswi masi lama virisiweke ya ri ni ku bavela nyana.

Ri tumbuluxa mintirho hikuva vanhu va swi kota ku rima ivi va ya xavisela mavhengelenkuloni kumbe vanhukuloni. Leswi endlaka ku va kuma mali va kota ta ku ti hanyisa. Leswi swi engeteleka ikhonomi ya le Afrika-Dzonga, tanihileswi varimi va swi kota no xaviselana na vanhu va le handle ka Afrika-Dzonga.

I ku matandza man'wani ya ta ya borile, naswona matandza ya durha. Lero a hi mani na mani a kotaka ku fikelela ku ma xava matandza lawa. Loko ya borile na swoho, swi endla ku bindzu ri nga fambi hikuva a ku na munhu a nga ta xava xilo xo bola.

Ku hambana ka swona i ku loko munhu a xavisa nyama ya nyimpfu i kuma mali yo tala, ku ndlhula loko a xavisa wulu ya nyimpfu. Swi hambanile nyama ya durha, wulu yi chipile.

Ndzi pfumelelana ni mhaka leyi hikuva himpela, vanhu loko va hungasile va ri ku dyeni, va swi kota ku aka vuxaka kumbe vunghana. Byi nga va ku ri vuxaka bya mabindzu kumbe bya va masevekuloni.

Ku ve ni munhu a kota ku hlela bindzu ra yena ra vurimi i ku munhu a ya ti dyondzisa hi vurimi byo hambanahambana kutani leswi swi ta n'wi endla ku a kota ku tiva ku swi rimiwa njhani hi nkarhi wihi ku nga ri ku a rima kun'wani na kun'wani swi lava a ti tivisa hi misava yo hambanahambana na mihandzu leyi a nga ta yi rima leswi hi swo swi nga ta endla ku bindzu ra ye ri famba tanihileswi a ta va a ri na vutivi.

Leswi swi khumba van'wamapurasi hi ndlela yo biha tanihileswi loko va tekeriwa misava va nge he swi koti ku rima va kota ku ti hanyisa ku fana ni van'wani, leswi endlaka ku vusweti byi vhela byi gonya byi nyanya ku nga ri ku byi papalata.

Ku va u tikuma u ri n'wamapurasi wa swilo swo hambanahambana swi lava u ti nyika nkarhi na vutivi hi swa vurimi ni swi byala swo hambanahambana u tlhe u dyondza na misava ku u ta kota ku tiva ku hi nkarhi wo karhi u rima swilo swo karhi leswi ta endla ku bindzu ra wena ri famba tanihileswi u ta va u swi tiva ku u endla yini.

Vanhu va khale loko va senga homu a va nghena exivayeni xa tihomu va fika va teka homu leyi va lavaka ku yi senga ivi a yi bohiwa minenge ha yimbirhi ka yona ivi se va hlantswa mavele ya homu va khoma na xibaketani va veka laha hansi a va tirhisa mavoko ku senga leswi.

A ndzi nga ta pfumela ku caciwa a ndzi ta va xavisela purasi rero kutani ni kuma mali loko va nga la ku xava a hi ta famba hi ximfumo ku va ta kota ku ni hakela hi ku purasi i ra mina naswona ni boheka ku hakeriwa ku na me ni ta kota ku ti hanyisa.

Vukhamba byi khumba muholo wa murimi hi ndlela yo biha hi ku loko vanhu va yiva emapurasini n'wini wa mapurasi a nge he swi koti ku fikelela ku hakela vatirhikulorhi ku nga varimi va yena tanihi masiku u boheka ku tsema ku a kota na yena ku ta pfala la makhamba ya nga yiva ko leswi endla leswaku varimi va nga vi na nsusumeto wo ya mahlweni va kha va rima tanihileswi va ta va holeriwe mali yitsongo ku nga ri ki mali leyi va nga yi tolovela.

Loko munhu a lava ku xava misava yo rima ematikoxikaya u boheka ku ya vulavula na ndhuna ya ndhawu yaleyo laha a lavaka ku xava misava kona.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku ku tirhisa ka vona tikhemikhali leti nga na khombo a swi avi vona ntsena ka switikwana swa voho kambe swi nghenisa vanhu hinkwavo la misaveni lero loko va ya mahlweni va kha va tirhisa tikhemikhali ha ha ta va na ku hisa ngopfu laha misaveni leswi endlaka ku na swimilana swi nga vi na rihanyo ro leha swi hatla swi fa tanihileswi hi tirhisaka tikhemikhali to tala lero a va hunguti ku tirhisa tikhemikhali leswi hi ta kota ku vuyisa maxelo ma kahle ya misava ya hina hinkwavo ku na swibyala swa vona swi ta kula kahle swi nyoxile.

Milawu leyi bohaka i ku munhu a ya tsarisa ka mfumo ku yena u ta sungula bindzu ra vurimi naswona u ta rimela kwini swin'wana i ku laha a rimelaka koho ku kahle kumbe a ku kahle xana xin'wana i ku swi lava a tsala hansi leswi a nga swi byala ku i swi ngani a kota ku swi tiva hi ku mfumo nkarhi wun'wani na wun'wani va tata va ta langutisa ku i endla vurimi lebyinene na naswona i na mbuyelo wa ku fika kwini.

Ku na tinete leti tirhisiwaka hi vanhu va vurimi va valungu masiku lawa mehe leswi a ni ta swi endla a ni ta ti kumela yona nete liya ivi hi tsavula swimilani leswi nga byariwa hansi la ka misava swi cheriwa ka misava leyi yo xava ku loko mpfula se hundzile hi nga kota ku tlhe hi swi susa hi swi tlherisela emisaveni leyi nga le hansi ku swimilani swi nga onhaki loko mpfula leyi yi ta.

Mfumo u seketela varimi ku xavisela matikomambe swibyariwa hi ku va pfumelela ku va rima naswona loko u lava ku xavisela matiko ma le handle wa tsarisa ku mfumo wu ta wu ta teka ka wena u kota ku xavisela va matiko mambe leswi endlaka ku ikhonomi ya hina ya Afrika-Dzonga yi kula.

Van'wamapurasi lavatsongo va nga famba va ya ka ndhawu laha va kumaka vayimeri na varhangeri va swa vurimi wa mfumo ivi va fika va tsarisa mapurasi ya vona lava va mfumo hi vo va nga ta kotisa ku lava va kota ku xavisela va matiko mambe.

Mina murimi lontshwa a ni ta n'wu byela leswaku purasi ra sirheleriwa hi ku ku na swiphiqo leswi humelelaka ku fana na ku tshwela hi purasi lero swi lava u tshama u ti yimiserile ku loko swo tshuka swi humelerile a swi sunguli hi wena se ku ti sirhelela swa laveka hi nkarhi hinkwavo timpfula tikulu ta onha purasi na mindzilo na swin'wana na swin'wana.

Xisayense xi na mpfuneto lowu kahle hi ku swi endla ku ntirho ku nga tiki eka varimi tanihileswi va ta va va tirhise xisayense leswi endlaka ku swakudya swi va kona hi ku tala ku nga ri ku ku rima leswa swa ku munhu i ta ze a tshoveka na tinyonga a ri ku rimeni.

Leswi swi nga endla leswaku ntumbuluko u tlhelela eka xiyimo xa wona wa khale swin'wani i ku swakudya swi ta tala lero nxavo wa swakudya wu ta va wu ri hansi ku un'wana na un'wana a kota ku fikelela ku kuma swakudya ku nga faneki na sweswi tanihileswi nxavo wa swakudya u ri le henhla.

A ndzi ta hlamusela leswaku misava ya vurimi swi lava yi hlayisiwa yi sirheleriwa hi ku vanhu van'wani lava nga koteki ku fikelela ka swilo swo durha ku fana na lava va vuswoti va tirhisa misava leyi kuveni va kota ku ku dya va tlhela va dyisa na mindyangu ya vona swin'wani i ku va kota ku kuma mali tanihileswi loko va rimi va va xavisa leswi va nga swi rima lero va kota ku papalata ndlala endzeni ka mindyangu ya vona.

A ni ta fonela maphorisa xikan'we na ku huwelela ka vaakatiko ku va ni pfuna tanihileswi khamba ri nga nghena a purasini ra mina ivi loko ko teka hi n'wu khoma a hi ta rindza maphorisa va fika va n'wu teka a kota ku hlamusela ku i yini xivangelo xa ku a nghena purasini ra mina a ta ni yivela.

Ku hlayisa ka mbewu ku yi kota ku tirha eka nkarhi lowu taka i ku yi omisiwa hi ku loko yi omisiwini yi nga ka yi nga boli yi ta tlhe yi pfuxeteka loko se ya byariwa nakambe.

A swi ta ka swi nga ni khomi kahle tanihileswi ni ta va ni lahlekeriwe hi misava yo nyoxa leyi a ni kota ku rima ka yona ni kota ku dya a ni ta va ni nga khomekangi kahle swinene a swi ta vava ngopfu.

Eka vurimi lebyitsongo xo sungula swa va khurhela misava leyi va lavaka ku tirha eka yona xin'wani i ku loko se ku rimiwile ka hlakuriwa siku ni siku ku swimilani swi ta va swi ri kahle swi hlayisekile xin'wani i ku jaratela laha u rimaka kona tanihileswi ku na swiharhi ku fana na tihomu leswi nga ta nghena loko u ri na vurimi lebyitsongo se byi nga hlayiseka tani hi ku u sivela jarata ra wena u tlhela u cheleta na mati xin'wana u tlhe u khurhela.

Ku va na xinsin'wana ekaya swa pfuna hikuva swi kota ku byala swi swo fana na tinyala matamatisi na muroho ku loko ko tshuketana ku ve na ndlala kaya ma swi kota ku ya emasin'wini mi ya khaya miroho kumbe matamatisi mi sweka ivi ku dyiwa ndzeni ka ndyangu.

Xirhapa xi nga hlayisiwa hi ku chela swisivela swiharhi leswi ta endlaka ku xirhapa lexi xi nga dyiwi swiharhi switsongo fana vusokoti na swivungu.

Leswi kokwana va nga ni dyondzisa swona i ku wansati loko a ri masin'wini a nga ngheni a ya rima hi ku i ta hisa swirimani swin'wani i ku loko u rima i boheka ku boha nceka tanihileswi u ta vongolavongola ko tala lero swi la u sivela ku u nga voneriwi hi vanhu vakulu swin'wani kokwana va ni dyondzisile swa ku loko i lava ku rima swi lava u rima ka ha ri mpundzu dyambu ri nga se huma ku loko dyambu se ri huma u va se u hetile u ta kota ku tirha swin'wana.

Ntirho lowu lavaka vanhu vo tala epurasini i ntirho wa ku khulela na ku hlakula, xin'wana i ku dobela swimilani leswi nga lehansi hikuva munhu wun'we a nge swi koti tanihileswi purasi ri va ri ri ri kulu ri lava vanhu va ku tala ku va kota ku heta ntirho lowu.

Swiphiqo leswi nga va ka kona loko nguva ya ku byala yi fika ka ha ri na nkarhi, i ku leswi nga byariwa swi nga se tsavuriwa eka misava swi nge he vi na ndhawu yo tshama, lero swi ta boheka ku susiwa hi ku swi lava ku byariwa swilo swintshwa. Swin'wana i ku hlela misava no entisisa leswaku misava yi nyoxile ku kota ku swimilana leswintshwa swi kota ku byariwa. Endzhaku ka nkarhi i ku misava leyi u nga yi tirhisaka ku byala xilo xo karhi a wa ha koti ku byala xilo xexo nakambe swi lava u cinca u byala swin'wana.

Pulani ndzi na yona hi ku ndzi yile eswikolweni ndzi ya dyondzisiwa hi timhaka ta mati na ku sivela ku khuluka ka mati hi nkarhi wa ndhambi. Swin'wana ndzi cherile maphayiphi epurasini ra mina lero swi ta va swi hlayisekile.

Vatirhi va le mapurasini va fanerile ku kuma masiku yo wisa hi ku va ni mindyangu leswi lavaka va yi vhakachela vaya va vona na vona va kota ku va na nkarhi wa vona ku titwisisa mirini ku va ha ri kahle kumbe a va kahle na. Xin'wana i ku loko mutirhi a karhele a nge tirhi swona i ta endla swihoxo swo tala leswi nga lavekiki emapurasini se ndza pfumela leswaku vatirhi va mapurasi va fanerile ku kuma masiku yo wisa.

Loko a ndzo va ni purasi lerikulu vanhu a ndzi ta va thola hi ku ku na vanhu lava nga hlangana na vusweti vuton'wini lero loko mina loko ndzi va thorile ni ta va ndzi hungutile nhlayo ya vanhu lava pfumalaka eAfrika-Dzonga. Xin'wana i ku purasi i nge ri fambisa i ri munhu i ri wexe i boheka ku pfuniwa.

Vurimi byo pfuxeta i vurimi lebyi endlekaka lembe ni lembe lebyi nga yimeki, kasi vurimi bya khaboni i vurimi bya nkarhi wolowo loko swi laveka a hi vurimi bya nkarhi hinkwawo.

Ku hambana i ku manguva lawa ku tirhisiwa ngopfu swilo swa thekinoloji leswi endlaka ku swilo swi olova a swa ha fani na khale laha munhu a faneleke ku tidlaya hi matimba ma yena hinkwawo ku kota ku fikela la a lava ku fikelaka kona.

Nkoka wo dya tinyawa ta le xikoteleni i ku tinyawa leti ti va ta ha ri ka xiyimo ta xona ta ntumbuluko, lero a ti cheriwanga machukele kumbe munyu ti tshamise sweswiya swi tisaka xiswona hi ntumbuluko, lero loko u swi dya swa ha ri na mbuyelo wa kahle eka miri wa wena ni ni rihanyo ra wena.

Swibyariwa swa GMO swi hlanganisiwa na thekinoloji hi ku marimelo ya swona a ya ha fani na marimelo ya khale. Ku tirhisiwa xithekinoloji xa namuntlha leswi endlaka ku ku byala swi olova swi nga ha fani ku na leswi swa khale lero na mbuyelo wa kona wu va wu ri wu vunene lowu hlawuleleke.

I ku langutisa ku swimilana swoleswo swa dyiwa na, hi ku ku na swimilana swin'wana a swi dyiwi loko swi ngo swa dyiwa loko se u swi khayile swi lava u endlisisa ku swi basile, u swi hlantswa u swi veka ka ndhawu yo basa, hi kona u nga ta kota ku swi dya i tlhela i langutisa ku a swi bolanga a swi na swivungu na kumbe a hi khale swi tshame handle lero loko u swi dya swi nga ku vabyisi.

Biology ya synthetic yi tirhisiwa hi ndlela leyi, yi endla vurimi byi olova lero va swi kota ku rima tamatisi ri kula nkarhi wa rona wu nga se fika lero nhlayo ya tamatisi yi ta tshama yi tele. Xin'wana na xin'wana lexi endliwaka hi biology ya synthetic xi va xi tele lero nhlayo wa swi sweswo a swi a wu heli. Se ti-GMO ti teka nkarhi lero lexi xi byariwaka swi lava xi famba hi ntumbuluko ku fikela laha xi nga ta kula ha kona swi nga ri ki ku tirhisiwa xithekinoloji.

Hawa ku titimela ku nge dlayi ti-bacteria hinkwato hi ku ti-bacteria ta hambanahambana ku na ti-bacteria leti ti tshamaka ka ndhawu yo titimela kasi tin'wani ti tshama ka ndhawu yo hisa, lero bacteria swi ya hi ku yi wela ka tlhelo rihi.

Ku na mimirhi yo dlaya switsotswana eka swirimi lero u boheka ku xava mimirhi yaleyo i haxa ka swimilana swa wena ku switsotswana swi swi fa ku swi nga ku dyeli swimilana swi tlhela swi ku onhela swimilana swa wena.

Ku hlawula hi ku ya hi ta maxelo ra masiku, lero loko namuntlha ko pfuka ku va ni mpfula u nge byali kasi loko mundzuku loko ko pfuka ri pfurile dyambu na mapapa ya hlayisekile u nga swi kota ku byala.

A ndzi ta entisisa leswaku un'wana na un'wana loyi a tirhaka epurasini ra mina a nga ha humeli ehandle un'wana na un'wana a kamberiwa ku vuvabyi lebyi a nga na byona, lero loko swi ngo hi na byona a ha ha humele handle ku hi nga nyiki vanhu van'wana. Hi tlhela yi bela riqingho vanhu va mfumo lava va nga ta kotaka ku hi pfuna hi xiyimo lexi ku vuvabyi lebyi byi tshama laha byi nga humi. Loko swin'wana swimilana swi na mavabyi na swona swi ta dlayiwa ku swi nga nyikiwi vanhu van'wana. Leswi hi swona swi nga ta papalata ku ku ku vuvabyi lebyi byi ya mahlweni. Loko se hi tshunguriwile hi koho va nga ta ta va ta hi kambela nakambe ku se hi nga kota ku hlangana na vanhu van'wana hi tlhela hi byala a purasini ra mina nakambe.

Vana emapurasini va nga pfuneta hi ku dobela matluka lama ya nga wa lawa ya humaka emirhini. Swin'wana i ku byala swimilani laha migodi se yi nga ceriwa va ngo famba va cheletela ximilani hi xin'we xin'we va tlhela va xi pandzela ndzeni ka misava. Swin'wana va nga tlhela va pfuneta hi ku cheleta hi swiketlelani leswiya swa ku khoma mati.

Misava leyi hanyeke kahle ni swakudya swa kona yi tlanga xiave hi ndlela leyi, misava ya ku hanyeka yi va yi nyoxile lero na ximilana loko xi byala misava yeleyo swi kula swi ri kahle swi ri swi kulu swi kula swi ri na ntoto wa ku vonakala. Lero switsotswani a swi kumi nkarhi wa ku fikelela ka rimintsu ra swimilana leswi, leswi endlaka ku swi nga talatali ka misava yo hanyeka, ivi swi ta lan'wa swi ya ka misava leyi nga hanyekangiki hi ku swi kota ku fikelela ka rimintsu ra swimilana ivi swi swi dlaya. Kasi loko misava yi nyoxile yi ri na mafurha a swi koteki ku switsotswana leswiya swi fikelela.

Van'wamapurasi lavantshwa hi xitalo va talele ku endla xihoxo xo fana na ku byala swilo swo tala hi nkarhi wun'we. Xin'wana a va langutisi misava ku yi va yi nonile kumbe njhani, swin'wana na macheletelelo a va wa dyondzelanga lero u kuma ku munhu i byale swilo a swi cheletela ngopfu swi nga mili swi swi fa hi ku i va nga tinyikanga nkarhi wa ku ya dyondza ku ku byarisiwa ku yini.

Va nga tirhisa xithekinoloji xa manguva lawa tanihileswi ku na tiphayiphi leti u kotaka ku ti vekela nkarhi ku ti nga pfuriwa hi nkarhi wo karhi ti pfariwa hi nkarhi wo karhi, lero leswi swi ta papalata kuveni mati ya va ya pfuleriwe dyambu hinkwaro hi ku swimilana a swi lava ku cheletiwa hi nkarhi hinkwawo. Se loko vo chela na tiphayiphi leti ti nga endla ku mati ya siveriwa ku veni a nga heli naswona ku cheletiwa hi nkarhi wo faneleke.

Ndzi nga va byela leswaku a hi masiku hinkwawo lawa munhu a fanekele a byalaka swi lava u rhanga u languta ta maxelo. Na ku misava yi kahle kuveni munhu a nga tikumeka a rimile kumbexana a nga rimanga lero swi lava loko u ri munhu i ti dyondzisa ku langutisa maxelo na misava ya wena kutani u ta kota ku tiva ku i ta byala hi masiku wihi ya kona.